Esikhathini esinengi abiza abongazimbi beze ngemtjhade.

Bayigidinga ngokobana bameme abomakhelwana neenhlobo, kuhlatjwe ikomo kuhlanganiswe imindeni.

Ukudla okufana nomdoko.

Ngicabanga bonyana bangasebenzisana, babambisane ukuze inarha yekhethu ibe yinarha encono.

Abantwana eendaweni zemakhaya bakhalinywa ngokubethwa.

Basebenzisana lokha nabahlanganyela iintjhijilo zomphakathi, namkha balungisa ubujamo obuthile emphakathini.

Isikopilo lelanga eendaweni zemakhaya, kukobana kuyasengwa, kuyaluswa, kukhelelwa amanzi ngemthonjeni, kuyalinywa nokhunye okunengi.

Umsikiso namkha idzeredzere libhrugu elifitjhani.

Kuthoma ngokobana bekhabo sokana baveze indaba, bese bekhabomntazana bayaphendula, ngemva kwalokho kuyahlanganwa kuyakhulunywa. Bese kubekwa ilanga lokobana umnyanya uzobe unini.

Kulokha nakuthathwako, kuhlatjwe iinkomo eziba namagama.

Basebenzisana ngokobana kuba neenqhema ngeenqhema lapho abanye bayavuna, abanye bayazihlanza iintjalo lezo namkha bayazihlwengisa. Abanye bazibeka eendaweni

Kulokha amakhosi navane afundisa ilutjha mayelana nemvelaphi yabo namasiko wabo.

Mina ngazi lokha umntwana enzelwa umnyanya omncani wokobana abikwe.

Lokha nawupheka irhayi, uthoma ngokurhurhutjha isiphila, usifake ngepotweni, uthele amanzi, usibeke emlilweni, bese siyabila ngemva kwalapho uthela itswayi.

Abantwana abahlala eendaweni zemakhaya badlala imidlalo efana neenketo, ibholo kanye namabhlege.

Iye, bavumelekile ngombana lokha navane basebujameni lobo, vane basuke bangakazikhetheli. Ye-ke ngithi ngalokho bavumelekile.

Iye, liqiniso, liqiniso.

Iye, siyakwenza lokho.

Ngivumelana nakho lokhu, ngombana amakhosi ngiwo asifundisa imvelaphi namasiko.

Abomma badlala indima ekulu, ngombana bafundisa abantazana abasakhulako mayelana nendabuko

Ihlonipho ikhonjiswa ngeendlela ezinengi ebantwini abadala, kulokha nabakhuluma nawe ulalele, kuthumeka, kulotjhisa nokhunye

Eendaweni zemakhaya abantwana bayalusa, bayasenga begodu bahlanza iinkotlelo.

Ngicabanga bonyana ekukhambeni kwesikhathi, uburholi bendabuko buzokutjhabalala, ngombana nje kunabantu abanengi abenza izinto ezingakalungi eburholini bendabuko.

Iye, kulungile ngombana abantwana abanengi bamalanga la, abazi ngendabuko yabo begodu abazi lutho ngamasiko

Esikhathini sanje akusafani nakade. Esikhathini sanje amakhosi ayahlanganyela nesitjhaba sayo bagidinge iminyanya

Abantu abadala abahlala eendaweni zemakhaya, indima ebayidlala ebantwaneni kukobana babafundise bona imisebenzi yendaweni zemakhaya yenziwa njani, kuphilwa njani begodu isikopilo yabo injani, amasiko wabo anjani.

Ngukumbuza, nguNomajara, Siphenge.

Yivunulo, ukudla kwesintu, kanye negido.

Esikhathini esinengi bayahlatjelwa imbuzi babikwe emadlozini.

Esikhathini sanje akusafani nakade ngombana nje amakhosi ayaphuma agidinge nabantu babo eminyanyeni ehlukahlukeneko.

Liyabiliswa bese lifakwa itswayi.

Ukuba ilutjha lemndeni.

Mnyanya wamalobolo ngombanyana lapho kugidingwa ithando labantu ababili.

Kufanele athome akhombise ukobana sekayakwazi ukuzinakekela begodu sele azi okulungileko nalokhu okungakalungi.

Abantwana beendaweni zemakhayapha bakhalinywa ngokubetjhwa lokha nabenze okungakalungi.

Bangazifundisa begodu bafunde indlela abangasebenzisana nabarholi banamhlanje.

Ukuveza indaba kulokha isokana elifuna ukulobola likhamba nomnganalo liya emzini lo elifuna ukuyokulobola kiwo.

Vele kuthinta khulu ngombana akusenafihlo abantu bathatha izinto zesiko bazisabalalise eenkundleni zokuthintana.

Ngicabanga bonyana kukobana sole imihlobo eminengi ihlangene ihlala endaweni eyodwa. Yeke lokho kwenza kobanyana amalimi atjhuguluke.

Iye kwethu siyakwenza lokho.

Kungabayivunulo yelimi begodu nokudla kwakhona.

Kufanele aziphathe ngendlela ehloniphekileko embathe ngendlela ehloniphekileko begodu nangendlela ehloniphekileko.

Kungaba ngubabezala.

Maqanda ngombana akakalungeli imizimba yabo.

Ikumbese yingubo embathwa maNdebele enemibala yakhona.

Vane kubomma abatjhade emzini munye.

NguSiponono, nguDzwamari, nguNdlelehle, nguNomhlekhabo

Lokha nawuseminyakeni elitjhumi nahlanu

Ngummakamkhwenyana.

Abomma badlala indima ekulu eqakathekileko ukusifundisa ngamasiko.

Abantu abadala banomthelela omkhulu ngombana ngibo abasikhombisa indlela yokuphila nesiko begodu basifundise amasiko wethu yevunulo kanye

Yikomo ekhutjhwa lokha nakulotjolwako

Uzila umnyaka owodwa.

Ihlama mratha ongakavuthwa.

Ukudla ngombana zimnadi begodu abantu abanengi

Ngiyavumelana ngombana kungenzeka kobanyana isiko elilodwa ngelekhabomma begodu elinye ngelekhabobaba.

Nomkhulumi mumuntu wengubo okunguye ojamele umndeni okhulumako.

ngicabanga kobanyana kufanele babe nombono ngombana ngibo isitjhaba sabo

Kulokha umakoti nakahlongakalelwe yindoda kuthiwe kufanele akhethe khona lapha ejarideni.

Yikomo eya kumma.

Unobangela kukobana izinto ezinengi esikhathini sanje namkha zithwalwa yeke lokho kubanga kobana amanye amalimi . Omunye unobangela kukobana esikhathini sanje iimhlobo eminengi ehlukahlukeneko sele ikwazi ukuhlala endaweni yinye.

Abantu abanengi abangakuthandisisi ngesiko lami kukobana linebandlululo.

Maqanda.

Ngivumelana nalokho ngombana umvumo omnengi ukuthatha ukubuyisele emuva lapha uvela khona.